Nna ke rata motoho o sootho, ene ke o rata o bata ka tswekere o monate hona hona hoo. Monate wa teng o ka kgora le dihora tse hlano kaofela, kamora hore o o nwe, kapa o o je hoba nna, batho ba bangata motoho ba nka eka ke ntho e nowang. Nna motoho, ke o nka jwalo ka ntho e jowang ho latela ka mokgo o kgodisang ka teng.

Ke nahana sena se bakwa ke hore, batjha ba hona jwale ha ba sa le motlotlo ka setso sa sa habo bona. Ebile ba se swabela mme ba bona eka ha ba kene fashion-eng, ha ba etsa ntho tsa sekgale kgale , ka ho ba ba ba leka hore ba kenelle nthong tsa sejwalejwale hore ba tle ba bonahale eka ba ba hlalefile matsatsing a kajeno.

Mohlahisi wa mmino o ke mo ratang haholo nakong ya sejwale ke moshanyana ho thweng ke Sannere. Ke mo rata haholo ba mminong wa hae, ke utlwa ekare nna le yena ho na le ntho e re kopanyang. Hangata mantswe a a a buang mminong wa hae, ke mantswe a loreng ke feta ho ona bophelong. Mme ho bua bonnete, o fuwe haholo motho oo, wa kgona hore a ngole seo a a se utlwang ka pelong, a se ngole fatshe, a se etse pina.

Bohlokwa ba ho sebedisa risepe ya setso ke , risepe ya setso e e e e bobebe mme ke utlwa ekare ha e tshwane le ya hona jwale, eleng horeng batho ba e ba ba tshela ntho tse ngata ka dijong. Ba be ba qetelletse ba kutsi, ba tshwerwe ke mahloko e kang bo di-ulcer bo di eng. Dirisepe tsa kgale di bobebe mme batho ba kgale ne ba sa kuli hoo ho bontsha hore rona batho ba hona jwale, hona le ntho e leng horeng ha e hantle e re etsang. E leng hore batho ba kgale bona ne ba sa e etse, mme risepe tsa bona di boloka le tjhelete. Ntho tseo re di rekang matsatsing a hona jwale. Ho kopanya dijo tsa rona di ya tura, empa ha re ka sebedisa dirisepe tsa kgale, re ka boloka tjhelete e ngata hampe.

Diaparo tse ntle tsa Sesotho se bontshang mosadi a a ithatang ke seshweshwe. Seshweshwe se se se rukuweng hantle se se se emela mosadi, mme sa sa bontsha hore mosadi o tswa lapeng le jwang kapa lapa la hae le jwang. Seshweshwe se se telelenyana se sa se se fihlang ka tlasa mangwele se bontsha hore motho o ihlomphile haholo.

Ke bona eka ba ba ba tshepile ditjhelete kapa mesebetsi kapa mekgolo ya bona le dikgwebo tsa bona hoba ha ayo motho aka dulang toropong, e le hore ha sebetse kapa hana kgwebo kapo mokgolonyana o itseng ao tshepileng. A ka se kgone le ho le ho finyella ho lefella moo a dulang teng.

Tjhe, ha ke bone ho le jwalo ba batjha ba hona jwale re botswa ha re tsebe ka setso, re lahlile setso tsa rona. Mme ha re sebediswa kapo re rutuwa ka tsa setso. Re bona ekare ra sotlwa, mohlomong ha re rutwa ho jala kapo ho lema kapo ho etsang re bona ekare re sebediswa ka thata, ra sotlwa.

Re rata tsona ho feta nama tse ding cause tsona ha da kenya di-chemical tse itseng. Di jwalo ka bo tsona di jwalo ha da kenywa ntho tse ngata, mme ra di rata hoba di monate ho feta dinama tse ding. Nama tse ding di entswe ntho tse ngata tse ding da payituwa hore di none di be jwang di be jwang. Empa mohodu re a tseba hore ko ona o le jwalo, ha wa etswa niks ebe motho ha fihla yena wa iphehela, o ba monate.

Ho ya ka pono ya ka, bothata ke hore batho ha ba bale dibuka haholo wa wa bona hoja ho thwe re bala dibuka kaofela, batho bane ba tlo bona hore tsela e hantle ya ho phela ke efeng. Bothata mona na ke hore batho ha ba bale dibuka. Batho ha ba reke dibuka. Batho ha ba bale. Ha re ka balang, re ka buleha mahlo kaofela.

Tjhe, ha ke bone e le ntho e re ka e kgonang hoba re le baahi ha re lekane malapa ha lekane. Ho na le batho ba ka e kgonang ba na leng tjhelete. Empa ho na le batho ba neng neng neng be leng hore ha ba na hona ho hang, mme ba lakatsa eka ba ka fumantshwa matlo mahala.

Lebaka la haholoholo la ho phehela malamohodu kantle ke hore mehleng ya kgale ho no se na ditofo. Le ka ntle ho lebaka leo, malamohodu ke ntho e phehwang nako e telele hampe, mme hoo ho ka senya eng ho ka senya motlakase ka tlung ene motlakase wa tura. Jwale ho phehela ka ntle ho bohlokwa haholo. Malamohodu a phehwa nako e telele le hore dinoko tse ding di da kenywa. Malamohodu o monate haholo ha o pheuwe ka letswai feela, mme dinoko tse ding tsona di a kudisa, di tshwarisa di-ulcer, jwalo jwalo le mahloko a mang.